Ndlela leyinene yo sungula i ku sungula router nakambe hakanyingi leswi swi lulamisaka swiphiqo swa xinkarhana loko xiphiqo xi nga heli swi nga lava leswaku na wena na mina ndzi sungula ku ku sungula model ya mina nakambe magoza man'wana yo lulamisa swiphiqo ma katsa ku kamba ku ku pfuxeta firm work ya router naku lulamisa swiyimo swin'wana leswi nga ha ka vona.

Ku xava Wi-Fi hi vunyingi loko u xi xichudeni i ku yi ta ku pfuna ngopfu loko u lava ku u researcher a ku vula ku endla swilo online wa xikolo kambe loko u xave yo tala yi nga tshama yi tshama nkarhi wo leha loko heta yi expire va yi teka a ya ha swi koti ku tirha.

Ndzi nga va hlamusela leswaku yi tirha hi ndlela leyi va faneke ku yi tshama yi pulakiwini kumbe yi nga ti timiwanga va faneke ku va pfula Wi-Fi eka foni ya vona leswaku va ta kota ku va connect va fanele ku va tshama va vuriwaka leswaku i ta tshama yi khoneketile va fanele ku va hakela loko nkarhi wu ba va faneke na leswaku loko yi nga tirhi va va yi tima va tlhela va va yi ona leswaku yi ta swi kota ku tirha.

Social media yi tisa mitlhontlho yo tala ku katsa na swivilelo swa rihanyo ra miehleketo ku fana na ku vilela na ntshikelelo ku hangalaka ka mahungu lama hoxeke na timhaka ta vuhlayiseki bya .

Ndzi nga tiyiseka hi ku loko vanhu va nga endli ti al leti ti fanaka na vanhu va yi tshika aI yi va eka tikhompyuta kumbe ka ti device va nga tshiki va yi endla swa ku yi va munhu hikuva yona yi ta swi kota ku lawula vanhu kasi swa antswa loko ku ri vanhu va kotaka ku lawula yona.

Avuxeni, ndzi pfukile a ndzi lava ku pfuniwa hi Wi-Fi ya mina a yi tirhi kahle naswona a yi tirhi swona, loko ndzi khoneketa a yi tirhi yi hlaya swa kumbe khonekitile ku nga na inthanete kumbe Wi-Fi ya mina a yi tirhisi swinene yi nyika swiphiqo a yi lavi ku tirha yi tlhela futhi yi nga kombi ti bar leswaku ku na loko ndzi khonekitile eka selulafoni ya mina.

Eya, ndzi tshame ndzi va ni ntshikelelo wa vuhlanganisi bya Wi-Fi. Swivangelo swa kona i ku a ku na mpfula leyikulu laha handle se yi endla swa ku ku nga tirhi Wi-Fi ya hina ku tlhela ku va na na swiphiqo ndzi a mhaka leyi ndzi yi lulamise hi ku fonela vanhu lava va tirhaka eka Wi-Fi ndzi va byela leswi nga endleka loko va heta va ndzi connect va vuyisela Wi-Fi.

Va nga va fanekele leswaku va kombisa vahlayi ku saseka na nkoka wa swipoti va tlhela va komba leswi endlekelaka.

Hi ku vona ka mina va ti endlela leswaku vanhu lava va tiviwa leswaku i vanhu va njhani, va ti khomisa ku yini hikuva vanhu lava vo tala ka vona i ti role model ta vanhu se valava leswaku vanhu va tiva swaku va rhandza vanhu va njhani, va va seketela vanhu va njhani.

A ndzi ta yi tirhisa hi swilo swa xikolo, ndzi yi tirhisa ku vona mahungu, ndzi yi tirhisa no endla swilo leswi ndzi lavaka ku swiendla swa kahle loko ndzi heta ndzi yi tshika swa ku lava van'wani va va yi lavaka kumbe va pfunaka ku tlula mina va swi kota ku yi tirhisa na vona.

Network leyi yi antswaka ngopfu i telkom hikuva yi nyikana data lerinyingi yi tlhela yi va na netiweke leyi yo tala a yi a yi vi na tinkingha to a yi tirhi na i ya swi kota leswaku u yi xava hi n'hweti yi tala yi vanyingi u swi kota ku yi tirhisela i swi kota ku tirhisiwa hi vanhu vo tala.

I vuswikoti bya mixini kumbe nongonoko wo hundzisa marito lama ma vulavuriweke ma va matsalwa lawa ma tsariweke tithekinoloji leyi pfumelaka tikhompyuta ku mi ti tirhisana ku tirhisana mbulavulo ya vanhu .

Loko gezi yi kanganyetiwa hi nkarhi wa loadshedding switirhisiwa leswi swi yimaku tirha leswi endlaka leswaku ku lahlekeriwa hi ntikelo wa inthanete.

E-e, ndzi vona leswaku a swi lulamanga hikuva loko u dyondza eka inthanete a swi fani na ku dyondza eswikolweni ka inthanete masiku man'wana va tlanga hi vanhu va nga va endlisi swilo swa kahle va va dyondzisa nchumu lexi nga vi kahle.

Ku endliwa ka munhu hi xiyexe wu endliwa hi sisiteme kumbe xitirhisiwa lexi mutirhisi a tirhisanaka na swona software ti hlengeleta data ya vaxavi ku fana na matimu ya ku xava matimu ya ku pfula ndhawu xiyimo xa nkhuvo na swin'wana ku lemuka leswi va swi lavaka naswona yi tirhisa thekinoloji yo vumba vu cinci ntokoto na na rhangi hi ku ya hi swona.

I Munghana Lonene FM, munghana lonene fm xitsonga a switori leswi mi swi yingisela ka swona swo tala leswi va tivisaka vanhu va ku ku endleka lama etikweni ra vona leswi endlekaka vanhu va nga swi voni na timhaka ta ta varimi na leswi endlakaka.

Ku hambana ka riqingho ra mina ro sungula na ra sweswi i ku riqingho ra mina lero sungula a ku nga riqingho leri u kotaka ku u tirhisa touch a ri nga na ti a wu nga swi koti ku endla mafoni ku fowuna u vona munhu un'wana a wu tirhisa ti-button ku u tsala tinambara kasi leya sweswi wa swi kota ku u touch screen u tlanga ti-game to hambanahambana u vulavula na vanhu lava kule ku tlula a foni ya mina yo sungula.

Vanhu va nga yi lulamisa hi ku va xava ti-lights leti tirhaka hi ma-battery va kuma na ti-generator van'wana va hatlisa va sweka gezi yi nga si famba hikuva ya ta hlupha va fanele ku va tilulamisa hi ku va teka nkarhi va endla minchumu leswi lavaka ku endliwa hi gezi loko ya ha ri kona.

Ndzi tirhisa data ya mina hi ndlela leyi kahle ndzi yi teka ndzi yi veka eka data saver loko ndzi heta loko se yi ta hela ndzi endla swilo swa ku a ndzi tirhisa ti-app leti ti lavaka data yo tala.

Magondzo lawa u nga wa tekaka a ma fani man'wani ma fana no u nga lomba data kumbe u lomba airtime eka network leyi u yi tirhisaka kumbe u tirhisa data saving swa ku ri nga hatlisi ra hela.

Khale a va nge swi koti ku endla ti-video call a va nga tirhisi ti-cellphone leti ku touch-a khale a ku na swilo swo tala leswi wa swona leswi a nga swi koti ku xava minchumu u tirhisa foni sweswi wa swi kota ku endla swilo swo tala u tirhisa foni ya wena wa swi kota na ku tirhisa tibangi.

Wi-Fi ya mahala yi pfuna ngopfu ku u endla ntirho wa xikolo u endla swin'wana leswi u swi lavaka kambe ku biha ka swona i ku yi nga ku yi nga ku tisela ti-virus kumbe yi endla fonela ya wena swa ku yi nga tirhi kahle yi va slow.

Yi na ntshunxeto wo yi pfuna va vadyondzi swa ku va loko va nga tivi nchumu va yi tirhisa ku va researcher yi va pfuna ku endla ti-project yi tlhela yi va pfuna ku va kota ku pronounce mavito lama va nga wa koteki.

Ndzi vona onge swa fana loko u yi hakela ehenhla u kuma tichanele to tala kasi swa fanana u hakela ta ha ri kona se loko u hakela leyi nga le hansi masiku lama vanhu vo tala a va yi tirhisi no yi tirhisa se swa fana.

Ndza pfumela hikuva vanhu vo tala va swi kota ku va vulavula leswi swi nga le embilwini hi tinsimu ta vona swa swa va pfuna ngopfu ku phofula hikuva van'wani u kuma swa ku a nga na munhu loyi a ta vulavulaka na yena kasi loko a yimbelela u titwa na kotile ku vulavula na hlaya leswi a swi le ka mbilu ya yena.

TikTok masiku lawa yi pfuna ngopfu vantshwa hi ku i va va kota ku kuma mitirho va kota ku pfuniwa loko va ri na swiphiqo. Va swi kota no dyondza swin'wana va pfunana hi ku sweswi a swa ha lavi swa ku u ze u pfuniwa hi munhu loyi u n'wi tivaka u swi kotaka ku pfuniwa hi vanhu lava nga u va tiveki. Vantshwa va sweswi va pfunana ngopfu ku endla tivhidiyo va endla mali va endla na swin'wana ku pfuna vanhu.

Hikokwalaho ko masiku lawa va tirhisa internet ku endla ti-CV va tirhisa internet ku fambisa ti-CV ku tirhisa ti-internet kumbe ti-cellphone ku endla ma-job interview va tirhisa ti-zoom se ku tiva internet se swa pfuna ngopfu hi ku swa hatlisa ku kumisa ntirho sweswi ku tlula khale a wa ha fambi u ya eka ndhawu leyo sweswi wa swi kota ku endla swin'wani hi internet ka ti-website na swin'wana.